ga re fitlha mo botlhokweng ba metshameko, metshameko e thusa bašwa ga e tla mo go tsa mebele mebele e phele e itekanetse, e nngwe gape e nngwe e e thusang gape ke go efoga diritibatsi or dilo tse di leng gore di tswile mo tseleng bo go tsuba jwalo, le go nwa nnotagi. Ga o le mo metshamekong kgapetsa-kgapetsa o batla go sireletsa mmele wa gago, o sireletsa mmele wa gago gore o phele o ntse o le mo maemong a a siameng. Ga e fitlha mo kgotsa mmino le botaki le tsone di thusa thata gonne ga ba o tsa botaki re tla fitlhang re bona bašwa gantsi ba ba tlhagelelang mo dithelebišeneng tsa rena.

dikgaisano tsa boditšhabatšhaba di thusa bašwa ka gore rona mo metsesegaeng ya rona e le mangata ga re na ditšhono tsa gore re ka tsenela metshameko, dikgaisano tsa go travel tsa go go etela mafatshe a mangwe. So ga go le dikgaisano tseo mo gae yana di thusa bašwa gore ba bona gore ditšhono diteng tsa go tswelela le go tsena metshameko eo le gape ba thusa ka gore ba nne le tshepo ya gore le go ntse o tswe mo metseng ya selegae o kgona go dira ka natla gore o feleletse o le mo metshamekong ya lefatshe. O kgona go fitlhela go tshameka le ba bangwe ba gore re tsaya gore ke dinaga tse e leng gore di setse di le kwa pele ka dilo di le ngata.

Metshameko e leng gore e kile e atlege tota gape ke motshameko wa kgwele ya dinao. Ga re tswa mo kgwele ya dinao gape e be e nna tsa mabelo, tsa mabelo e le gore naga e ya rona e ntse e dira bontle mo go tsona. Le kerikere le yona e ntse e dira hantle le motshameko wa rugby le yona tse o dira hantle. Kgwele ya dinao le metshameko eo, ke yone e le gore ntse re rotloetsa re le bašwa gore tšhono e teng re ka kgona go tsenela metshameko eo go ya go ile. Go ya ka nako eo ga ntse dinako di tsamaya gonne bašwa ke bona lesedi la kamoso mo nageng ya rona.

Mokatisi ga re na le wena yaana ne re batla go tseba hore potso ya ntlha o le mokatisi yalo o dira jwang gore batshameki ba gago ba kgone go winner metshameko yotlhe ya bona, go sena gore ba latlhegelwa. Se sengwe gape ke o dira jwang ka gonne o nale batshameki ba le some a mabedi le boraro, mme mo metshamekong botlhe batho botlhe ba tshameka motshameko esi ba tshameka ka go tshwana ga ba farologane gope .

Setlhopha sa rona se dira jang go setlhopha sa rona, setlhopha sa rona ntse go sa tsamaye sentle mo lefapheng leo la metshameko. Mme fela kemo nokeng ya rona ga isi e wele lefatshe gongwe le gongwe ko se yang teng sa ntse re jewa jwalo, mme fela ntse re se eme nokeng. Re reka dilo tsotlhe tsa setlhopha sa rona ga go na le metshameko gongwe le gongwe ntse re tlolela teng ro lebelela sona setlhopha seo sa rona. Ke tsona dilo tse e leng gore di thusa setlhopha gore se ka dirisa dilo tsa segompieno ka letseno le le tlhagang mo mebaleng ya metshameko le ga ntse re reka diaparo tsa setlhopha seo sa rona.